Nka founela maponesa ka ba bolella ka kotsi empe e dirahetseng. Ka ba botsa le hore ba di tshohanyetso ba di ambulance, ba mpolelletse hore ha hona batho bae loreng ba ka fihlang kotsi eo ka ho ba di-ambulance ha dio. And nka emisa batho hore ho thuswe batho ba leng hore ba hlahileng mo kotsing e hore bophelo ba bona ba bo bolokehe.

Setjhaba sa rona se ka tsebisa banna hore ba sebedise di-khondomo ebile ba seke ba ba le basadi ba ba ngata ba e leng ba robala le bona. Empa he hole jwalo e be le hore ba sebedisa ntho e leng hore e tlo ba tshireletsa hore malwetse a mangata ho tshwana le bo HIV le di-STI le hore ba tsamaye ba ilo dira di circumcision hore ba itshirelletse from di-STI.

Ho fumana thuso ho batho ba setso ke ntho e lokileng haholo ka he dilo tse dingwe meriana ya batho ba basweu ha e thuse, e fela meriana ya batho ba seSotho. Ya thusa haholo ka he, o tla etsa ke dikotsi tse loreng ha o kgone ho di lokisa.

Di-clinic le dipetlele di na le menyetla ya bona ya ho sebetsa e fela ka nako e ngwe ho bona o ka re ha ba nyaka ho sebetsa ka ha ba na le mebereko e mengata e tshwantseng ba e netefatse, ba nepahetse hore e fedile. Ka he le wena o bona hore ho tletse le hona ba ba netefatsa hore batho ba ba hlokang thuso ka potlako ba e thola ka potlako.

Batho ba ho lebala ho tshwana le batho ba baholo ba hoba le monahano o itseng, ba tshwanetse ho isiwa ho pleke, e leng hore o na le ma-nurse le batho ba ba le hore ba file training, e leng hore ba tla kgona ho ba thusa. Batho ba hore ba seke ba lebala hore o tshwanetse ba he sepetlele ho yo bona dingaka

Ka nako engwe, ho fihla dipolasing ke mathata ka hobane le ditsela tsa bona di na le bohlaka hlakano le hona dipolasing. Ka nako engwe ha di na network mo e e leng hore le ka fihlella balwetse hona ka potlako.

Nka mo bolella hore ho ya thabeng hase ntho e lokileng, ka he batho bale ba sa tsebe mosebetsi o lo reng ba ho dira. Ba ka feleletsa a hlokofetse kapa a humane malwetse a ma a le horeng ko sepetlele kapa clinic-ing ba wa thibela. And le hona ba ba botsa hore hore ba dire eng ho thibela di infection. Le hona hore batho ba ire jwang hore ba kgone ho fola ka pela.

Moriana e sa lokang e tla dira hore motho a hlokofale kapa a fumane malwetse a loreng ha loka. Ka ho hobane o kreye ka nako e nngwe o nwa moriana o leng hore ha wa loka, kapa moriana e leng hore o editswe ka ntle le molao.

Mokgomo ya fatshe e leng majwana, e tla sebediswa hampe, ka hobane batho haba bone ka e le moriana ba bona kae e le ntho ba ke tsubang. Le hona e thusa ho o fodisa malwetse a mangata ka he o ka e bedisa wa enwa, e seng hore o e tsube.

Ee baahi ba metseng ba fumana ditshebeletso tsa boleng bo hodimo tsa bophelo. Ka he ba tshwanetse jwale, batho ba le horeng ba dula ditoropong tse kgolo. Ka he ba na le di-budget tsa bona tsa ho ba alafa, le hore ba kreye dilo tsa ho tshwana.

COVID-19 ebile bolwetse bo bo utlwisang bohloko kudu, ka he batho ba bantshi ba re sile mo lefatsheng. Mara he o ka ya clinic kapa sepetlele wayo vaccinate-a hore o kgone ho te tshireletsa ho bolwetse bo. Wa kgona ho apara mask wa kgona ho practice-a social distancing, than dilo tsa ka moka di tlaba di le botse kudu.

Hore ba kgone ho kreya batho ba loreng ba tseba mosebetsi wa bona, le hona ba na le pelo e telele for batho ba baholo ka he batho ba batla ebile ba sa te pone hore ke bona bo mang. Ka he wena o la mohlokomedi, o tshwanetse o netefatse hore motho yo o ba le bophelo bo ntle. Le hona o kgona ho phela le batho.

Banna ba tshwanetse ba itshehetse mo dilong tse tse di ntshi, ka he November Awareness Campaign ke hae banna ba ka kgona ho tsamaya ba yo test for malwetse. For di le hore banna ba tsebe hore ba tshwanetse hore ba dire eng ba se ka dira eng.

Nka mo eletsa hore a tsamaye a ye ngakeng, a yo hlahloba le hona ha ka kreya le hore o na le bona bolwetsi ba kelello a tsamaye kreya thuso mo e leng hore ba ka mo thusa hore ono ba all right.

Banna ke bona ba e loreng ba na le kgatello ya monahano kudu. Ka hobane ke bona ba loreng ba thola mathata a batho mo bona le hona o ka ba tsamaisa waba isa mo e loreng ba ka tsamaya ba ilo bua ka mathata a bona. Ho se be le motho le hore wa ba tseela fatshe kapa wa ba nyenyefatsa. Banna ba ka thusana ka ho nyaka mesebetsi kapa ho dira dikgwebo-nyana hore ba kgone ho kreya tjhelete, e leng horeng e tlo ba thusa ho aha malapa a bona.

Ho kgona ho tshwara motho o moholo, o kgona ho mo jesa, ho mo hlophisa, ho bua le yena, ho dira hore ao hlalohanya hore o nyaka ho mo thusa ha o lwe le yena. Ha o le teng le yena ha o roa, wa mmolella pila ha o morowe .

Ke tlo mo isa ko motho e loreng ha bue seSotho. Motho e lo reng o tla mo tlhalohanya ka pela a kgona ho fumana thuso ka pela.

Batho ba ho dula mahae haba fumane thuso ho swana le ya batho ba dulang ditoropong, ka hobane batho ba dulang ditoropong ba na le di-clinic le dipetlele haufi le bona. E fela batho di-clinic tseo le di-petlele tseo di fumana sebaka ho feta batho ba mahae.

Hoba le mmele o motenya, o ka ho dira hore o be le tswekere kapa blood emo loreng e ka o bolaya mo.

Dipetlele tsa toropo di bona okare ke bona ba loreng ba tshwere dipetlele ka moka. Ka he, ba dira ka mokgo, ba ratang.

Ka he motho a lwala, o tshwanetse o nke meriana ya hao ka nako letsatsi ka letsatsi ka he meriana e e le ho thusa hore o seke wa ba le dilo tse di sa kgoneng ho alafeha.